Ke nahana hore taba ena ke ya bohlokwa haholo ha batswadi ba kena pension-eng bana ba bona ba tshwanetse ho ba hlokomela ka mokgwa o tsitsitseng, empa ke ya utlwisisa hore ho hlokomela batsofe ho ka ba morwalo o boima. Ho ka ba le tsela ya ho le kenya pakeng tsa ho hlokomela batswadi le ho phela bophelo ba ka. Ho ka ba le mokgwa wa ho fumana thuso ya batho ba bang kapa ho kgona ho hlokomela batswadi ka mokgwa o tsitsitseng.

Ke tla hlalosa dikotsi tsa meriana e seng molaong, e kang ho lemala, ho senya bophelo le ho baka mathata a bongaka. Ke tla eletsa batho hore ba se ke ba sebedisa meriana e seng molaong mme ba kgone ho fumana thuso ya bongaka. Haebe ho na le mathata a bongaka. Ke tla fana ka tsebo ka meriana e seng molaong mme ke kgone ho araba dipotso tsa batho ka mokgwa o tsitsitseng, ke sa lebale le ho ba kgothalletsa.

Ke tla hlalosa taba ya meriana e lahlilweng ka morao ho shop ya meriana, mme ke ba jwetse hore ke fumane meriana eo moo bana ba bapallang teng. Ke tla bontsha kgatello ya ka ya taba ena mme ke ba jwetse hore ke halefile hampe ka lebaka la ho bona meriana e lahlilweng moo bana ba bapallang teng, ke phethe ke kgothaletse beng ba shop hore ba hlokomele meriana ya bona.

Ho nwa bojwala jwalo ka tlhapi, o ka iphumana o se o na le bothata ba bophelo bo botle ba kelello. Mathata a tshilo system ya mmele e fokolang ho itshireletsamafung. Mathata a methapo ya kutlo, mefuta e itseng ya kankere, kankere ya sebete, kgatello e phahameng ya madi ho hloleha ho pelo.

Ke nahana hore mmuso o ka thusa batho ho rera malapa a bona ka ho oketsa grant hobane ho ka thusa malapa, ho kgona ho reka dijo le ho fumana ditlhoko tsa malapa a bona le ho ba fa mesebetsi.

Postpartum contraception e buwa ka mekgwa ya ho thibela boimana ka mora ho beleha, ho bohlokwa ho sebedisa mokgwa ona wa ho thibela boimana ka mora ho beleha, ho thibela boimana bo sa rerwang le ho thusa ho rera malapa.

Seo nka se etsang ha se a fokola kelellong, nka leka ka hohle hore ke mo shebele batho ba nang le bokgoni mabapi le bofokodi ba kelello ng mme ebe bona ba mo thusang ka ho mo neha le meriana e be ke etsa bonnete ba hore o dula a le mahlong a ka.

Batsofe ba ya e hloka tlhokomelo ya private mme ka seo ke nahana hore mmuso o tlamehile a etse hore ha motho le motho a fihla dilemong tsa botsofe, a tsebe ho ba le karete ya ho kena private dingakeng tsa private ka karete eo.

Ba ka sebedisa dikgohlopo, ba buye hape, ba nwe meriana ya HI _V eleng di-A__RV. Mosadi yena hore a se kebe a ima a ka nka postpartum contraception, e leng yona e thibelang boimana bo sa rerwang le ho thusa ho rera malapa.

Ke nahana hore mmuso ya rona e tlameha hore e nke meriana eo e lo e lekola ha ele hore ha e thole hore e etsa tseo ba reng e a di etsa, e kwale hore e se ka hlola e rekiswa mona setjhabeng sa rona kaofela.

Dumela ntate Ngaka ke ne ke rata ho leboha ka thuso eo o mphileng yona ha ne ke le sepetlele. Ke rata ho tsebisa hore ke se ke kgutlele hae ebile ke na le bophelo bo botle tsohle tse neng di ntshwere ha di sa leyo ke fodile ntate ye ya leboha o thuse le ba bang hape.

Ke ile ka utlwa ka hore mme o mong mona haufinyana metseng, o kile a reka moriana o seng molao o lo nwa moriana oo matsatsi a mabedi yaba ha sa tsowa elare ha iswa sepetlele, sepetlele ha ba mo sheba hore e le hore bothata ke eng ba fumana hore o nwele meriana e seng molaong e leng yona e bakileng lefu la hae.

Dintho tse ding tseo ke kopanang le tsona ha ntse ke tjhakela batsofe tse sa nthabisang ke hore metseng e meng, ha ke fihla ke thola hore batsofe ba lapile ntlo e ditshila, ba ya lla, ba re ha hona motho a ba thusang metseng e meng ha ke fihla ke kopana le hore motsofe o mong ha hlapa o ditshila o re hana sesepa hobane ditloholo tsa hae di jele tjhelete ya hae. Ha ba batle ho mo thusa ha tjhelete e fela ba ya mo tlohela jwale, hana sesepa sa ho hlapa ka baka leo.

Ke nahana hore ha se mohopolo o motle o mmuso a batlang ho etsa wa hore a fe batho ba tshwerweng ke HIV and AIDS meriana e lekanang dikgwedi tse tshelela ke ka ka baka la hore tlung ba bang ba tlo qetella ba di rekisitse, ba bang ba tlo qetella ba di tsubile mme ba bang di tlo lahleha ha di le ngata haholo ka tlung.

Maikutlo a ka mabapi le bana le dipapatso tsa ditshebeletso tsa ho qhala boimana. Ha ke bone e le mohopolo o motle oo hobane le dipetlele tsa rona ho wa kgona hore o ye o lo ntsha mpa ha ele hore ha o batle ho ima ng. Mme dipapatsong tsena ho ka etsahala diphoso tse ngata tsa hore motho a qetelle a se a hlokahetse kapa a qetelle a se a sa kgone ho thola bana bophelong bo tlang.

Dumela ntate Leponesa ke founa mabapi le shop e ka mona ka motseng e iketsetsang meriana e seng molaong. Ke tsebile eng ka hore ba rekisa meriana e seng molaong ka mora hore makhelwane wa ka a reke meriana moo maobane mme yaba ha sa ikutlwe hantle.

Ho netefatsa hore batsofe ba fumana hlokomelo letsatsi le letsatsi, ke hore ke tlalehe bahlokomedi ho mookamedi wa bona ka hore ba dula ba fihla mosebetsing ka nako e seng yona, ebile ba na le hore ba tlohele mosebetsi tseleng ba sa buwe.

Tender ya ka ke ya ho netefatsa hore batsofe kaofela ba thola tlhokomelo sepetleleng sa poraefete mahala, ba e thola mahala, ba sa ntsha tjhelete, ba sa ntsha niks.

Ke nahana hore mmuso o tlamehile a kenye diambulanse tse ding hape, hodima tse leng teng, a phethe afe le batho mesebetsi hore ho kgone ho ba le batho ba bangata mesebetsing ya diambulanse le diambulanse, di tsebe ho bangata di tsebe ho ba teng, di dule di le teng. Ha ho founa ho tsebe ho tswa ambulanse, ho sa thwe ho na le moo ileng.

Ditokelo tse buwang ka tsona ke tsa bophelo bo botle, ke tsa tshireletso, ke tlhokomelo ya bongaka le tlhahiso ya bophelo.

Dumela moo sepetlele ne ke re ke le tsebise hore moriana o fedile mme re sa sebetsa hodima ona hore re kgone ho le tlisetsa ona ka pelenyana.

Re le batsamaisi ba dikoloi ke nahana hore ho tlameha hore re nahanele le batsofe hore bongata ba bona ha ba sa kgona ho palama dikoloi hobane masapo ho sa dumela mme hee ha ho le jwalo. Ke nahana hore re ka ba tjhakela re ba botse seo ba se hlokang, e be re ba ela dishopong. Kapa ho be le se seng seo re ka lekang ho se etsa dikoloing tsa rona hore ho be bobebe ho batsofe ho phahamisa maoto, ba kgone ho kena.